E-e nkhuvo wo susa xinyama wa ha endliwa emisaveni ya namuntlha hambileswi tinhla nkulu ta khale ta fana na ku basisa moya, ku khensa ni ku tsakisa mimoya swi seleke swi ri kona. Namuntlha vanhu va hlanganisa ndhavuko wa khale ni ntumbuluko wa manguva lawa, leswi swi kombisa ndlela leyi mindhavuko ya khale yi nga ha hlanganisiwaka hakunene ni vutomi bya namuntlha hi ndlela ya xichavo.

Ndzi nga hlawula ku hlanganisa tindlela ta xintu na ta xilungu to kunguhata ndyangu, leswi swi pfuna ku hlayisa ndhavuko wa ndyangu hi ku tirhisa mikombiso ya xichavo ya xintu ni ku lawula rihanyo ra ndyangu hi matirhiselo ya vutivi bya xilungu. Hikwalaho ndlela leyi yi kombisa ku tsundzuka mitlangu ya khale hi ku tiyisa vuswikoti bya ku tsundzuka naswona yi fambisana ni swilaveko swa manguva lawa.

Tinxaka to hambana ta mfukuzana ti katsa leyi hlanganaka na khwirhi ku fana na lung cancer leyi hlaselaka rihanyo ra nghozi tanihi breast cancer naswona ku ni Leukemia leyi khumbaka ngati. Tinxaka leti tin'wana ta hlamusela swiphemu leswi hambaneke swa miri, ndlela yo kota ku dyondza hi swikombiso swa mfukuzana i ya nkoka eka ntlhantlho. ku tiveka rihanyo ra nkarhi na nkarhi swa pfuna ku lwisana na mfukuzana hi nkarhi lowu faneleke.

E-e ku antswa loko community hinkwayo yi hlanganyela ku fambisa ti-campaign ta rihanyo ku nga ri ntlawa wun'we ntsena, leswi swi tiyisa vun'we naswona swi endla leswaku ti-campaign ti humelela eka hinkwavo. Vavanuna va nga ha nghenelela swinene kambe ku tsakeriwa hi vanhu va mixaka hinkwayo swi pfuna ku hunguta ku avana naswona swi tiyisa ntshunxeko wa rihanyo eka vaakelani hinkwavo.

I swa nkoka swinene leswaku vanhu lava nga na vutsoniwa va nyikiwa swihambukelo leswi fanelaka ni swilaveko swa vona leswi swi va pfuna ku hanya vutomi lebyi tshembekaka, ku endla mintirho ya siku ni siku ni ku tshama hi matimba eka mitlhontlho ya ya manguva lawa.

Switirhisiwa leswi swi tirhisa ku byela mavun'wa lama kokaka vanhu lava vakarhatekile hikuva va lava switsundzuxo swo olova naswona swo hatlisa, swi tlhela swi tirhisa tindlela to xiximula eka ntlhontlho wo hela na vutivi byo bya byo tsana. Leswi swi endla leswaku swi olova leswaku vanhu va pfumela. Vanhu vo tala va rhandza tindlela ta ku ku ti va chela enghozini nakambe va hambana na ti nxiximulo ta vakhomi va hina.

Onge hi munhu loyi a nga na kokwana a nga na mhakhi ni nga titwa ni ri kahle moyeni hikuva ni va ni ri ku pfuneni ka vanhu lava va lavaka ku pfuniwa naswona ni ta etlela ndzi swi tiva leswaku va tshame hi kurhula ndhawini ya kahle hikuva masiku lawa etindhawini ta ku ku ku tshama vadyuhari a va a va ha kumi a vunakekeri lebyi byi lavekaka a va nyikiwi e rirhandzu leri va ri lavaka loko a ku ya hi ku ku ni tirha koho a ndzi ta ta tsaka swinene hikuva na mehe mbilu ya mina yi nga wa.

Ku fikelela vukorhokeri bya xihatla eka ndhawu ya le madorobeni swi olovile hikuva ku ni switirhisiwa leswi engetelekeke naswona mapatu ya le madorobeni ma antswa swinene ku hambana na sweswo eka ndhawu ya le makaya swiphiqo swo fana na tiwadi to va kona swin'we na mimpfhuka yo leha ku ya eka vukorhokeri bya xihatla swi endla ku cinca eka gingiriko wa xihatla ku tika. Swi laveka leswaku ku hetisisiwa hi mpfumelelo wa xikoteko ku tsha leswi.

Loko swi fika eka mhaka ya ririmi vatirhi va nhlayiso wa rihanyo va nga endla leswaku va e vanhu va ririmi ro hambanahambana ku kota leswaku loko munhu wo ka a nga swi koti ku vulavula xinghezi a kota ku kuma munhu wa ku i ta n'wi vulavurisa Xichangana, loko ku ri na muPedi a kota leswaku a vulavula na muPedi, loko ku ri na munhu wa ku ku i vulavula Xinghezi va n'wi yisa ka munhu wa ku vulavula Xinghezi, leswi swi nga pfuna vanhu vo tala hikuva vanhu va le makaya va hluleka ku vulavula na vanhu va va va va ririmi ra Xinghezi.

Ti-ARV a ti dlayI to hanyisa, ti-ARV a ti na vunghozi ti pfuna masocha ya wena emirini wa wena swa ku ku ma nga wi ma nga heli. Vanhu vo tala va le makaya na va le madorobeni va va byela leswaku ku swi laveka va phuza philisi rin'we hi nkarhi wa so so so so so kambe va nga endli swaesweswo naswona leswi swi va vangela leswaku masocha ya vona ma wa loko masocha ya vona ma hetelela ma ya hansi va hetelela va vabya loko se va vabya ngopfu va hluleka ku ku ku ku tlakuka futhi loko se va sungula a treatment leswi swi vanga vunghozi vuton'wini bya vona.

A ndzi nga ta vula leswaku maChangana ntsena kambe hina maAfrika dyondzo hi hetelela hi rivala la hi humaka kona nakambe leswi swi na vunghozi swinene hikuva hi tekela va ndhavuko ehansi ende mhaka ya swa ku ku leswi swi endleka so i mhaka ya swa ku ku hi twa onge a hi a hi va nkoka leswi swi nga vangiwa ngopfu hi mhaka ya leswaku ku vanhu va ndhavuko na voho vatshunguri va ndhavuko va hetelela va dlaya vana va endla mirhi leswi swi endla vanhu va chava va va na ku chava va va tekela hansi.

Masiku lawa ndhavuko vanhu va yi rivala, ndhavuko wa mina wa ku susa khombo a ni nge hlayi na swa ku ku na wu tiva hikuva ndzi kule va nga ha vulavuli hi swona kambe hikuya hi mehe hikuya hi leswi mehe ni tivaka swona a ku na vukhombo a ku na vukhombo, leswi swi vanga leswaku vana va va na ku hlupheka mahlweni va va na vutitsandzeki emahlweni hi mhaka ya leswaku ku a va susiwanga khombo, a va susiwi khombo naswona vatswari a va ha dyondzisani hi ndhavuko ya khale.

Ina ina nakambe e-e. Ku seketela nhlamulo ya mina hileswaku vanhu va le makaya va hluleka ku nakekela vadyuhari leswi swi hetelelaka swi vanga rivengo, nzondo, va nga ha mu rhandzi n'wana luwa wa ku i dyuharile. Loko va mu teka va n'wi yisa la ku tshamaka vadyuhari va va va endlela leswaku ku a kuma rirhandzu, a kuma nkarhi, a kuma treatment-i, a kuma na leswi a swi a swi a swi lavaka leswaku a hanya a ya mahlweni.

Ti-insulin i ta nkoka eka vavabyi lava nga na vuvabyi bya chukela hikuva insulin i na vukhetakhetiwa leswaku loko munhu a ti tlhava hi yona a ri munhu wa ku ku i vabya yi chukela i kota leswaku chukela ra yena ri ya hansi ri ri va xiyimeni xa ku ku xiyenerekile masayiti hinkwawo, hikuva vanhu vo tala kuma leswaku ku se i wa i wa wa kumbe a nga ha koti ku vulavula a nga ha koti ku famba so insulin ya swi kota leswaku ku yi mu veka ka leswi va swi vitaka hi xilungu va ngo i balanced immune.

Vanhu vo tala va hetelela va lahlekele hi vutomi bya vona, mhaka leyi ya ku ku tindlela ti nga fambeki ti sivela ambulense ku va yi kota ku fikelela vavabyi naswona yi sivela hi mhaka leswaku ku a ndlela ku kun'wani a ku fambeki ku ni mati, ku ni maribye, ku ni mpfula leswi swi endla leswaku ku yi hluleka movha ku tlulela nambu ya hala kun'wana.

N'wana i fanele ku ya xikalwini ku kondza loko a kula hi mhaka ya leswaku ku loko a ha kula madokodela ma va ma nga swi tivi swa ku ku ku endleka yini hi yena se loko a kota ku ya xikalwini va kota ku mu kamba va mu kambisisa leswaku ivi ku na xilo lexi swi laveka va xi landzelela va kota ku xi landzelela naswona leswi swi pfuna leswaku ku if n'wana i kumile mavabyi va kota ku n'wi pfuna a ha ri ntsongo.

Ndzi nga ala ndzi tlhela ndzi pfumela leswaku vanhu lava tirhaka hi swa miehleketo va kumeka kahle eka titliliniki ta le matikoxikaya hikuva ku ni vanhu va ku ku va kumekile va ha ri vatsongo va tikeriwa hi swa miehleketo kambe va nga swi koti ku fikelela mpfuno wa xilungu wa swa va miehleketo swa le dorobeni hikuva i va le makaya, mfumo wu nga katsa wu kota ku qacha vanhu va swa miehleketo ku pumbela vanhu va le matikoxikaya ku vi va laveka ku famba va ya dorobeni ku kuma mpfuno naswona va va qacha ka titliliniki to tala.

Ku hambana ka ku pfaleriwa na ku ti hambanisa na vanhu hileswaku ku pfaleriwa i ku siveriwa kumbe xana loko munhu a siveriwa ku va a kota ku huma ehandle a endla vuxaka ni vanhu van'wani kumbe ku huma ehandle a va ni ku ti vulavuleri ni vanhu van'wani kumbe ku huma ehandle a kota ku va ni vutomi bya yena hi munhu mun'wani kambe ku ti hambanyisa na vanhu i ku ti tshamela endlwini hi vuwena, u nga fosteriwanga hi munhu u tikuma u tshame u ri one.

Ku tshama u ri wexe u hambana ni vanhu swi ni khombo ngopfu ndzi nga rhanga ni ni mu byela hi khombo leri nga kona eku tshameni u ri one naswona ni vuehleketi bya wena byi hetelela byi nga ri kahle ni swa na swa miehleketo ya wena yi hetelela yi nga ri kahle leswi swi ni khombo ngopfu eka wena if wa ha ri ntsongo nakona futhi hikuva u hetelela u nga ha koti ku vulavula na vanhu so ndzi nga rhandza ku n'wi humesa hi ya tlanga ti-game kumbe hi ya langutisela mavonakule kumbe hi ya hi ya cina.

Hikunene leswi swa endleka hikuva swi komba leswaku a sisitime ya vukorhokeri bya ndlela ya le swibedhlele a yi kahle hikuva a ku nge vi ni vanhu lava taka va sukaka kule matikoxikaya, madorobeni ku ya va ya vona vaongori vaongori va va tshamile va le ku tiphineni hi mabulo ku ve ku ni vanhu lava vavisekaka lava lavaka ku pfuniwa leswi onge government yi nga teka tihlo yi phema a a xivulavulo lexi va vona swa ku swi ya kwini mahlweni.

Vakhegula, vakhalabyi vanhu va ti-disability lava lavaka ku pfuniwa hi ku kota ku dya, ku kota ku hlamba, ku kota ku ya langutisela TV, ku kota ku endla vutiolori bya muzimba, ku kota ku hlamba, ku kota ku pfuka nampundzu va kota ku ti vona ni vona swaku ku i vanhu hikuva vakhegula xa ku sungula se va kulu loko va ri vakulu se a va koti ku ti endlela swo tala naswona ku phuza maphilisi va rivala a va koti ku ya ti endlela swakudya, va koti tikhapa toilet, a va koti ku ti swekela so leswi swi nga pfuna vanhu hikunene hi lokukulu.

I swa nkoka ku ri loko u ri muyimani u kota ku tiva ku xitsongwatsongwana xa HIV u na xona ke hikuva ku ni n'wana emhakeni leyi n'wana loko se u ya ku bebuleni ka n'wana wa wena va kota ku ku vaongori va kota leswaku va endla hi bya vutivi bya voho leswaku n'wana a nga koti ku huma ni xitsongwatsongwana lexi naswona va kota leswaku va tirhisa swilo swo hambana ka wena mhakhi ni n'wana loyi leswaku ngati ya n'wina mi ri vambirhi yi nga hlangani.

Vukorhokeri bya vuhanyo, vukorhokeri bya vutshamo, nhlayiso wa ta swifuwo, leswi swi hlamusela leswaku munhu un'wana na un'wana swi lava a endla a a va ni vuxokoxoko bya lebyaku rihanyo ra yena i ra xiyimo xa kahle naswona va ti khomi kahle, va va ni vukorhokeri leswaku rihanyo ra vutshami i ra vumunhu hi ndlela liya ya ku ku ku fanele ku tshama munhu endhawini yo karhi, ni vuhlayiseki bya vufuwi leswaku vufuwi byi tshamiseka evuton'wini bya vona.

Mhaka ya GBV yi hlohlotela hi ndlela leyi munhu a nga kurisiwa hi yona ina i ntiyiso hikuva loko munhu a kurisiwe hi ndlela yo biha kumbe a kurisiwa endhawini yo biha, a nga chavi ku tlakusa voko eka n'wana mun'wani naswona loko a nga ri na swileriso leswinene a nga voni nkingha eku beni n'wana mun'wani.

E mimirhi leyi talaka ku heleriwa hi xitoko eka titliniki ta le makaya, i mimirhi yo fana ni panado, panado ya vana, ni panado ya vanhu lavakulu kan'we na ma ADCO-DOL, kan'we na mirhi ya ya ku twa loko mi twa tinhloko hikuva vanhu vo tala loko va ya etitliniki, va nyikiwa maphilisi yo fana na sweswo.

Hi ku vona ka mina vatsoniwa va fanerile leswaku va hanya vutomi bya xiyimo xa le henhla hi ku kuma switirhisiwa swo fana na ti-wheelchair na ku endla ku fambela kona ku nga ri switepisi swa mani na mani, eya swi fanerile hikuva va hundza eka swilo swo tala niswona a ku na ndlela yin'wani va nga fambaka handle ka ti-ramp, hikuva a va fani na hina va nga na minenge hikuva va vavisekile naswona swi endla vutomi bya vona byi olova.

A ku chava loku tolovekaka loko vanhu va nga na kona va nga si nwa mirhi leyi hungutaka ntshikelelo wa mianakanyo, i ku va va chava leswaku va nga tshuka va hundza emisaveni kumbe ku chava leswaku va nga tshuka va nga ha vi vanhu lava a va ri vona kumbe maxaka ya vona a va va tiva ku va vona, hi mhaka ya mimirhi leyi hungutaka ntshikelelo wa mianakanyo.

Vakhemisi va nga seketela vukorhekeri bya vuvabyi bya dementia, hi ku kota va humesa marito kumbe leswi hi vitaka ti-campaign, ku dyondzisa vanhu ni vaakatiko va le madorobeni kan'we na va le xikaya leswaku swa endleka dementia a hi vuvabyi bya ku hlanya kumbe bya ku khoma vanhu lavakulu kumbe lavatsongo ntsena, i vuvabyi lebyi hi nga dyondzaka hi byona ende byi nga khoma mani ni mani.

Tindlela leti tindhawu ta ntirho ti nga seketelaka ku lemukisiwa hi rihanyo ra miehleketo, i ku va va humesa leswi hi vitaka ti-campaign ku humesa ti-word of mouth ku dyondzisa vatirhi va vona leswaku a hi vuvabyi bya ku fa kumbe a hi vuvabyi lebyi khomaka vanhu lavatsongo kumbe vanhu lava humaka emakaya kumbe vanhu lavakulu, swi khoma mani ni mani, mi nga hanya na vuvabyi bya miehleketo.

Switandzhaku swa miri swi nga tlakusa swiphiqo swin'wana swa rihanyo hikuva e mimiri ya vanhu ya hambana, mirhi loko yi fika emirini yi nga katsa yi pfuxa swilo swa khale kumbe yi hlangana yi nga twani leswi hi swi vitaka complications, hikuva vanhu va va va nga vutisanga e madokodela leswaku swi nga ka swi maka yini.

Loko a ndzi ri muongori ndzi nga hlamusela ntirho wa mirhi yo lwisana ni ntshikelelo wa mianakanyo eka munhu loyi a anakanaka hi ku n'wi byela leswaku swi kahle ku dyondzeka swi kahle ku lava ku tiva hi swa mianakanyo, niswona mirhi loko mo yi phuza kahle, a ku na nchumu xi nga endlekaka swi laveka mi nga yi phuzi mi phuza byalwa, mi nga yi phuzi mi nga yi phuzi kahle, mi nga phuzi niswona mi hundzisa e mpimo lowu ndzi mi nikaka wona.

Ndzi nga seketela munghana wa mina loyi a chavaka ku sungula mirhi yo hunguta ku karhateka hi ku n'wi byela leswaku e vanhu a va fani, e mimirhi a yi fani kambe loko dokodela a pfumerile leswaku ndzi nga wu teka e mirhi leyi, ndzi ta pfumela ni mina swa ku ku ndzi wu teka hikuva swi ta ndzi pfuna hi ku karhateka, na yena kan'we swi ta n'wi pfuna.

Switandzhaku swa mirhi swi nga lawuriwa hi ndlela leyi hlayisekeke hi ku ringeta ku ri ni vanhu lava u va tshembeke kan'we loko i vona ku cinca loku nga ri ki kahle emirini, i ya i ya vona e dokodela niswona dokodela i kamba e miri wa wena ku sungula ku vona leswaku mirhi leyi u yi tekaka a yi nga ta vavisa miri wa wena kumbe wena.

I swa nkoka ku tshungula rihanyo ra mianakanyo ni ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha swin'we, leswi i swa nkoka ku va i tirhisa ku tshungula rihanyo ra mianakanyo hikuva swi ta ku pfuna, kambe ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha a swi kahle hikuva swi nga ku tlherisela endzhaku hi rihanyo ra wena kumbe swi nga ku endla leswaku i lahlekela hi vutomi kumbe ku vavisa e vanhu lava nga na wena etlhelo ka wena.

Switandzhaku leswi tolovelekeke leswi vanhu lavakulu lava dyuhaleke va langutanaka na swona loko va nwa mirhi, i ku rivala ku phuza mimirhi hi siku na siku, ku va va phuza mirhi yo tala hi xinkarhana if a va langutiwanga hi munhu lontsongo, ku va va ri na vo karhala emirini loko va teke e mirhi yeleyo van'wana va hetelela va va ni ku rivala kumbe ku vaviseka emirini.